Bantwana bam, ayilunganga into eniyenzayo yokumosha izixhobo ezincedisayo for uba nikwazi uba nifunde nifumene ukuya ngasethunjini. Ndicela niyeke lo mkhwa eniwenzayo ngoba ababhatali be-tax ngabo abancedisa into yokubana nifumane ukutya, esikolweni nizokwazi ukutya nifunde nihluthi. So ndicela ke ngoku niyiyeke le nto eniyenzayo ngoba ezinye zee-needs zesikolo kufuneka zenzekile. Asikwazi ke ngoku ukusoloko sisebenzisa imali ukuripleyisa izinto enizimosha ngamabom, instead kukuthi siphinde sincedise kweli cala enisokola kulo.

Inegalelo kakhulu ngoba abantu abaninzi abangootata abayihambi abalihambi iziko lezempilo. Naxa usiya ezikweni lezempilo uye ubone ukuba kugcwele abantu abangoomama than abantu abangootata. So loo nto ke ngoku iyanceda because bayakwazi uphakama baye emtholampilo bajongane nezinto ezijongene nesimo sabo sezempilo.

Mhlobo wam, kubalulekile ukuya kwagqirha ngoba aba bantu, abasaziwayo abathethayo nabanikeza amacebiso abangabo oogqirha. Abakufundelanga ukunikela eza ngcebiso and ngamanye amaxesha lawo macebiso bawanikeza ngoba banengeniso not because bakwazile ukuyisebenzisa le nto bayayiqonda into yokubana iyasebenza. So kubalulekile ukuya kwagqirha akuxilonge ezokwazi isimo sengxakini ojongene naso andule ukukunika amayeza ahambiselana nale nto ikuphetheyo.

Mna andicingi uba ndingaba yipharamedikhi elungileyo ngenxa yokuba ndiyakoyika ukujongana negazi, ndiyakoyika ukubona umntu olimeleyo kuba ndikhe ndaphangela apho bekusenziwa khona ii-claims zeengozi zeendlela. So kuba ndandibona abantu abalimele kakhulu ndiyakoyika ujongana nesimo esinegazi kunye nabantu abalimeleyo, ndoyika kakhulu so andinokwazi ukwenza umsebenzi wokuba yipharamediki.

Utata wam ndisakhula waye wadutyulwa esikolweni, kungelaa xesha imali yesikolo xa nizoqala isikolo yayibhatalwa yonke ngalaa veki yokuqala. So wayishiyekile ke ngoku esikolweni ebala le mali yesikolo ukuze ezokwazi uyithatha ayise ebhankini, kwafika izikrelemnqa zizokoxutha le mali zaza ke ngoku zamdubula. Kwafika aboncedo lokuqala bezama ukumisa igazi bamthatha bamsa esibhedlela apho khona kwaye kwaqhaqhwa kwakhutshwa imbumbulu emzimbeni. Okubuhlungu ke kukuba enye yeembumbulu yayistakhe kwi-spinal cord akakwazi ke ngoku uba yona ikhupheke waze wasondelela.

Mna ngokokucinga kwam ndicinga into yokokubana lo mntu usengxakini nguye ekufaneleke ehlawule for iinkonzo zonyango olungxamisekileyo ngoba urhulumente waseMzantsi Afrika uthweliseke kakhulu, kangangoba amaziko ezonyango athwele kakhulu athwele nabemi bangaphandle. Mhlawumbi kuyafuneka into yokokubana abemi bangaphandle babhataliswe for unyango olungxamisekileyo ukuze uMzantsi Afrika ungazusindwa kakhulu, bakwazi ukunikelela iinkonzo ezoneleyo for oomakhulu nootatomkhulu baseMzantsi Afrika.

Abantu basezilalini abazithembanga kakhulu iinkonzo zikaxakeka xa besengxakini yomlilo, isizathu endicinga okokuba bangasithembi kukuba zithatha ixesha elide kwakuba bebiziwe ukuzofikeleka ezilalini. Ngokoko if kuyenzeka babe bafikile, bafika sele abantu basezilalini benze iinzame ukucima umlilo. Ngoko ke baye baqonde into yokokubana mabazenzele amacebo okucima umlilo ngokwabo ngoba iinkonzo ziyawufika sekukudala, sele begqibile.

Okokuqala, fowunela icandelo lwezonyango olungxamisekileyo, emergency services. Okwesibini, jonga into yokokubana ingaba yintoni le iphethe lo mntu. Okwesithathu, mvulele wenze ngokokubana ufumana umoya orayithi oza kuye. Okwesine, umjonge into yobana uyaphefumla na. Okwesihlanu, umphrese apha esifubeni for into yokubana uzama intoba afumane umoya. Qhubekeka usenze njalo while ulinde unyango olungxamisekileyo.

Uyawuthatha umatshini uwulayite. Wawugqiba uthathe izandla zakho, iminwe emibini, omnye ube ngaphezu kwelihlo omnye ube ngezantsi kwelihlo ubese uvule, ubambe uvule amehlo kakhulu. Wawugqiba uthathe umatshini uwubeke phambi kwintlamvu yeliso ukwenza sure into yokubana uyakwazi ukuthatha ngokoneleyo kwintlamvu yelihlo yonke into oyidingayo. Wakugqiba ke ngoku ujonge umatshini wakho ukukuba ukunika ii-results ezithini.

Into endinoyenza xa kunokufika umntu ongakwazi ukuthetha ndingathatha imfonomfono yam, ndakugqiba ndivule uYoutube. Ndawukuba ke ngoku ndigqibile, loo nto endifuna uyithetha ndiyibhale phaya kuYoutube ndisetshe into yokokubana ukuthetha ngezandla okungqamanisa nale nto ndifuna ukuyithetha kwesi sigulane ima kanjani. Ndakugqiba ke ngoku ndilinganise ezaa signs ezithetha ngezandla ndisenzela laa mntu ukuze sizawukwazi uba sivane. Okanye ndithathe ipeni nephepha ndibhale phantsi, ndimbuze le mibuzo endifuna ukumbuza yona. Ndakugqiba ndimnike naye abhale andixelele intoba udinga nto, uziva njani.